Di ba ama ka hore 'a ba kgone go dira kopo ya go batlana le tiro gonne data e le kwa godimo.

Ke dirisa data e bitswang Wi-Fi. Ke duela madi a kana ka four hundred ka kgwedi, ha e fele tlhwatlhwa ya teng mang le mang a ka e kgona.

Ya data e ke e rekileng mo kgweding e fitileng e ne e le five hundred rand go ya go six hundred rand fela, ga ya ntsaya lobaka ga ya fetsa kgwedi yotlhe. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse a lebelele gore e tsaya nako e kanang kang ebile ya go mo tshwarelela go fitlha neng.

Ke data ya di-gig e kana ka fifty gig, ebile nka rata gore e tsene ka letsatsi le le thomang le kgwedi la di-one.

Porojeke ya five G e tla thusa gore mafaratlhatlha le yona megala e tsamaye ka lebelo le le oketsegileng ebile gape, e tla thusa mo diporojekeng tse di diriwang ka mafaratlhatlha kgotsa yone internet-e. Ditšhono tse dišwa tse di tla tswang ke gore, thuto e tla nna ka bonako le ikopanyo e ya inthanete kgotsa tsona mafaratlhatlha.

O tla tshwanela ke gore a itse gore mogala wa gage o dirisa network-e e fe, mme fa a fetsa o tla dirisa mogala wa gage wa letheka go dial-a kgotsa go kgotlha kgotlha dinomoro tse di rileng tse di batlegang, go ya ka gore o dirisa yona network-e e fe mme fa a fetsa ke mo a tla kgonang go letsetsa bang ba losika la gage le rona e leng rona ditsala tsa gagwe.

Nka dira gore ke dula ke lekola data ya me, gore ke nne ntse ke itse gore e tla fa kae, ke dula ke timile background data, kgotsa ke dirisa Wi-Fi. Gore data ya me e dula e bolokegile ke tshwanetse ke update-e di-system-e kgotsa gape nka sireletsa Wi-Fi password ya me.

Fa ke ya lebenkeleng ke reka data gonne data e tla e diretswe e le ruri ebile, ga e turi e na le tlhwatlhwa e kwa tlase go na le gore o reke mowa o fetole o nne data. Nna ke rata fa re ka dirisa Wi-Fi, go nne Wi-Fi ke yona e e sa tureng mme o kgona go boloka madi ga o nne o ntse o ya mabenkeleng o ya go reka data nako le nako.

Ee o ka mo romela kgotsa go mo aroganyetsa data e o na leng yona ka go dial-a di-USSD tse di tlhophegileng tsa network provider e tla be o e dirisa, fa o fetsa o tla sala melao ya teng morago gore o tle o kgone go mo aroganyetsa data le ena a tle a kgone go dira kopo ya tiro ka email. Gonne kopo ya tiro e ipatlela data kgotsa yona e leng Wi-Fi for gore a kgone go tsena mo mafaratlhatlheng.